Izinselele ezingase ziphakame ngesikhathi soshintsho olusuka kwezolimo luye kwelamabhizinisi ezolimo. Zingaba ziningi kakhulu, ezifana noguqulo kwezabasebenzi. Inselele kungaba uguquko, lungase luholele ekushintsheni kwizidingo zabasebenzi, okudinga abasebenzi abanekhono. Kodwa abalimi bangase babe nabasebenzi abaqeqeshiwe ngezindlela zokulima zendabuko. Isixazululo saloku, kungaba izinhlelo zokuqeqesha ukuze kuqashwe kabusha abasebenzi abakhona emakhonweni amasha ebhizinisini le zolimo. Kungenzeka kube lula ukuguquko. Ukusebenzisana nezikhungo zemfundo ukuze kuthuthukiswe abasebenzi, nakho kubalulekile.

Iwayini le-organic, linezinzuzo eziningana ngaphezu kwewayini elivamile. Kokubili mayelana nomthelela wezempilo kanye nemvelo. Ezempilo, iwayini le-organic lenziwa ngamagilebhisi atshalwe ngaphandle kwezibulala zinambuzane zokwenziwa, izibulala khula noma izibulala sikhunta. Ehlisa ukuchayeka kumakhemikhali ayingozi. Bese-ke owemvelo, izimvini zemvelo zisebenzisa umquba wemvelo ukutshala, ukusibekela, kanye nokushintshanisa izitshalo ukuze kugcinwe inhlabathi enempilo, kanye nezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo.

Ukuqinisekisa ukutholakala kwamanzi okunisela ezindaweni ezikhahlanyezwe isomiso, kudinga izihlanganisela yezixazululo zobuchwepheshe. Ezemvelo kanye neziqhutshwa inqubomgomo njengokwehlisa ukulahleka kwamanzi ngokuletha amanzi ngqo ezimpandeni zezitshalo. Ukubamba nokugcina amanzi emvula ukuze aniselwe. Ukusebenzisa izinhlobo zezitshalo eziguquliwe noma ezikwazi ukumelana nemvelo. Ukusebenzisa inqubomgomo zokusabalalisa amanzi ngendlela efanele. Kanye nokukhuthaza ukubamba iqhaza kwendawo ekubusweni kwamanzi.

Abalimi banganciphisa ukushoda kwamanzi emapulazini abo, ngokusebenzisa amasu nje amaningana. Afana njengokuletha amanzi ngqo ezimpandeni zezitshalo, enciphisa ukuhwamuka nokugeleza. Ukusebenzisa izinzwa ukulandela amazinga omswakama wenhlabathi kungavimbela nakho ukuchelela ngokweqile. Futhi nokukhetha izitshalo ezimelana nesomiso kunganciphisa izidingo zamanzi. Nokusebenzisa amanzi angcolile, ahlanzekile, noma ukugeleza kokunisela kunganciphisa ukusetshenziswa kwamanzi ahlanzekile. Okokugcina, nokunisela izitshalo ekuseni kakhulu, noma kusihlwa, kunciphisa ukulahleka kokuhwamuka.

Abalimi banganciphisa ukusetshenziswa kwamandla lapho beqandisa noma befaka ukudla emathinini ngokusebenzisa amasu amabili. Okokuqala, ilisu lokuqandisa, ukutshala imali kwiziqandisi eziqinisekisiwe ze-ENERGY STAR, ezisebenzisa ugesi omncane, futhi zigcina iziqandisi esigcwele. Sigcina ukubanda kangcono. Sinciphisa isidingo semijikelezo yoku kokupholisa ngokwengeziwe. Okwesibini kwe-canning, ukusebenzisa i-pressure canner. Le ndlela-ke yona idinga isikhathi esincane sokucubungula nokugeza kwamanzi abilayo. Kushisisa amanzi nokucubungula izimbiza eziningi ngesikhathi esisodwa. Kunciphisa ukusetshenziswa kwamanzi ngeyunithi ngalinye.

Uma benginikezwa umhlaba emakhaya, bengizoqashisa ngawo iminyaka emihlanu ukuya kwiminyaka eyishumi. Ngiqongelele imali eyanele ngoba ukulima kudinga izinsiza zokuthi uqale. Bese ngiyaqala ibhizinisi lami lokulima.

Ukuzungezisa izitshalo, ukujikeleziswa kwezitshalo kubandakanya ukutshala izinhlobo ezahlukahlukene zezitshalo ensimini efanayo ezinkathini zonyaka noma iminyaka ehlukene. Ithuthukisa ukuvunda kwenhlabathi, izitshalo ezahlukene, zinezidingo ezahlukene zomsoco kanye namakhono okubuyisela. Isibonelo, imidumba ifaka i-introgene emhlabathini, izuzisa izitshalo ezilandelayo. Yehlisa ukuguguleka komhlabathi. Ukuzungeza izitshalo ezinezimpande ezijulile, nezimpande ezingajulile, kuthuthukisa ukwehlisa komhlabathi futhi kuvimbele ukuguguleka.